Umcabango wami noma ake ngithi umbono wami ukuthi, esikoleni babe nemihlangano lapho bezobiza khona abazali, bebize khona abantu abanjengonesi, bebize khona abantu abanjengodokotela, bebiza khona abantu abanjengo sonhlalakahle. Abantu abakwaziyo ukubona izimo zey'ngane, abantu abasebenza ngalo msebenzi wokuthi bazokwazi ukubona ingane enenkinga, babone bakwazi ukubona ingane ene-depression, bakwazi ukubona ingane ene-anxiety, ukuze izikole sizokwazi ukuthi zibhekana kanjani nalezo zingane, ziziqwashisa kanjani into iy'ngane ngalesi simo. Uwona mbono wami loyo ukuthi bakwazi ukuthi kakhulume ngalezinto ney'ngane babize umhlangano.

Isikhathi lapho engabona khona umtholampilo wendawo yangakithi usindisa umuntu ogula kakhulu, ingesikhathi se-COVID-19. Lapho nami ngangihambise khona umfowethu ekilinikhi. Uma ngithi ngiyafika, nangu umuntu engimaziyo wasendaweni yangakithi, uhleli uqhuba amasondo, wheelchair, eish.

Ngingafuna izinto ezinjengemishini ezingakwazi ukuthi zingihlolele ubungozi baleyo mithi leyo mithi abakusebenzisayo ukuze abantu bengeke babesengozini, ngiqale kwenziwe ukuhlolwa noma ngisendaweni lapho ezihlolwa khona ukuphepha kwezinto eziwukudla kqala ngibese ngiyabona ukuthi ayinabungozi yini ngaphambi kokuba ngisebenze.